Balungile xa bedlala ibhola, babaleke, bancedise abantwana kwizinto, kwiinto zapha ebaleni, uyabo. Ngamanye amaxesha baqubhe abafuna ukuqubha, badlale bangene emanzini, phofu bangadlali ngamanzi, bangene emanzini baqubhe. Loo nto leyo yenza ukuba igazi lakho lihlale lishukuma . Into ebalulekileyo kukuba igazi lomntu omdala malishukume bajayive ndibafundise ukujayiva kukhale umculo, sifunde ujayiva, uyabo. Sishaye amacuphu, cuphu, cuphu.

Uluvo lwam ikhona inzuzo ekuzonwabiseni ekuthatheni inxaxheba kwizinto zokuzonwabisa ngoba uye ulibale ngento ekuhluphayo wonwabe futhi uba semandleni igazi lakho uyabila. Kubalulekile ukubila kwenzele kuphume ubumdaka apha ngaphakathi kuwe. Igazi intliziyo yakho isebenza kakuhle, imiphunga, kuba kuninzi nje indlela ziba ninzi nje izinto ezibangela ukuba ezenzekayo xa uzonwabisa usenza izinto ezikonwabisayo.

Ndingumntu othandayo ukudlala imidlalo yokuzonwabisa. Ndiyakuthanda uhleka ndiyakuthanda ubona abantu behleka nala nto yokuba sawube sisiva kamnandi sonke kungekho mntu uva kabuhlungu, ndiyayithanda loo nto leyo.

Ndingakhupha uMarco Jansen ndifake uThembani Nkosi.

Ukudlala umdlalo wevidiyo unabo ubungozi ngoba uchaphazela amehlo. Amehlo wakho ahlala esefowunini. Loo nto leyo iyayichaphazela amehlo wakho ungaphethe sowunengxaki yokungaboni ngenxa yokucofa ifowuni ixesha elide. Kumele xa ucofa ifowuni ube nalo ixesha apho ungayicofiyo, uziphumze uphumze namehlo wakho, ungasoloko ujonge efowunini. Loo nto leyo ingabangela ukuba ube nengxaki yamehlo ungakwazi ukubona naxa sele uphandle.

kumdlalo wombhoxo. Ingathi ubantu bava kabuhlungu phaa. Le nto umntu awe phezu kwakho bebaninzi bebakhulu, yhu ha-a. Xa ndinokophuka apha? Ndokoyika ukophuka. Andinolunga andinolunga. Uyaleqwa umntu uyakutripa ukujula lee. Yhu! Hayi, andicingi. Andinoba ngumdlali orayithi mna, andiwufuni nowubona umdlalo wombhoxo. Andiwubukeli nowubukela ngoba ndivele ndibe nosizi ndoyike. Ingathi kuwiswa mna. Ubone abanye abantu bayakruneka nokruneka. Andicingi andifuni nowudlala loo nto.

Ndingabafunela umqeqeshi omtsha, abaqeqeshi noba bathathu abatsha abasuka ngaphesheya ababini nomnye walapha eMzantsi Afrika. Abazodibana bobathathu baqeqeshe abadlali bam ngoba abadlali beProteas bayakwazi udlala iProteas, qha ikhona le nto ibabethayo. Ii-bowlers zabo azibhowuli. Kakuhle andiyithandi indlela ezibhowula ngayo ii-bowlers zabo. Ndifuna abantu abakwazi ukubhowula kakuhle . Onozinti ababhola kakuhle.

Umntu omde kakhulu kunabanye abantu kumele kube khona ubude obuvumelekileyo bube khona ubude obungavumelekanga kwibasketball, ngoba xa umde kakhulu wena loo nto ithetha uba uzawusokolisa abanye abantwana. Kanti xa bukhona ubude obuvumelekileyo kwibhaskethibholi loo nto leyo iza kwenza uba bonke abantu babe nalo ithuba lokuwina, lophumelela bangohlulwa bubude bakho . Umntu omde kakhulu makangangeni kwibhaskethibholi.

Ndicinga ukuba ngumbono omhle into yoba izikolo zifundise imidlalo yeebhodi ngoba imidlalo yeebhodi ifundisa abantwana ukuba babe ngabantu abakhawulezayo ukucinga, babe ngabantu abakhawulezayo ukuqiqisa into, bakwazi ukuqiqa xa becingayo. And futhi ukuqiqa kubalulekile ngoba kukubangela ukuba ube ngumntu okwaziyo ukubona into ingekenzeki, ukwazi uba ngumntu okwazi ukuba nesisombululo ezintweni ezininzi xa sele umdala.